Mokgotsi ya ka ya kgabane ke o founela ka lebaka la hore ke felletswe ke mafura tseleng, ke ntse ke tla hae ke sebakeng sa hara tsela ya N1 o tla kopa o tle o tlo nthusa, o tla mpona ka lehlakoreng le letshehadi. Ke tsamaya ka koloi ya ka e fobedu dinomoro number registeration tsa teng wa di tseba, ke kopa o tle mokgotsi o tlo nthusa. Re tla e lokisa taba ena ha re fihla ntlong.

Mokganni wa ka ya kgabane, ya ratehang, re ke se fete batho bana ba tsofetseng mona, re ke se ba siye moo batho bana ha ba ka hlahelwa ke kotsi. O tlo ikutlwa jwang? Ke kopa re nke batho bana ba tsofetseng. Ke tla mpe ke ba thuse hore ba palame ka pelenyana hore feela ba fihle sebakeng se safe se leng hore ba tla hlokomelwa teng. Ke ya o kopa mokganni wa ka ke ya o kopa ke ke kopa re banke re se se siye, moriri o moputswa mona na, ho thwe re hlonephe moriri o moputswa le ona o kgone ho hlonepha matsatsi a hao a be a eketsehe lefatsheng.

Ke ne ke palame bese e majabajaba bese e nang le television le toilet ka hare ke ile ka tshwarwa ke toilet ba mpontsha hore nka ntsha metsi kae, ka ya ha ke fihla ka moo ke bone ho le hotle ka tsela e ne ke sa e lebella bese ena ha o le ka hara yona, e kare ntlo wa dula wa o ba free ka hara yona, ekare nka e palama hantle. Ke ne ke shebelletse le difilimi ka hara bese ena. E na le TV e na le ntho tse ngata tse ka buwang ka tsona nka buwa letshehare le ba laba la dikela ke ntse ke buwa ka bese. Ke thabile haholo nka thabela ho e palama hape le nako e tlang.

Ha re tsamaya re nka maeto a maholo, re kopana le di-gate mo re patalang tjhelete teng. Sena se molemo hobane ha o ka hlahelwa ke se seng mo tseleng o ntso tsa o nkile leeto la hao le ba lelapa la hao ba ka kgona ho thusa, ba tlo kgona ho bona hore o fetile gate-ing ka nako mang, ka letsatsi le feng. Seo se thusa haholo hore ha o hlahelwa ke bothata ba kgone ho thola ka pelenyana.

Motswalle wa ka wa bona mola dikoloing tsa Uber le di-Bolt tjhelete e teng re ka etsa tjhelete. Ke utlwile hore batho ba bangata mola ebile ba sebedisa tsona di-Uber le di-Bolt hang nakong e ngata. Ha hona transport-o e nngwe ntle le Uber le Bolt ho tlamehile feela re thole motho ya tshwereng sebaka seo sa di-Uber le di-Bolt mo di emang teng re buisane le yena feela hore re kgone ho kena kgwebong ena ebile if ba patadisa hore o kene kgwebong ena, re ka patala ra ngodisa mabitso a rona ka botlalo, re be molaong.

Motswalle wa ka ke ile ka reka ticket ya sefofane sela se batho ba dulang ba buwa ka sona, ba buwa hantle ka sona ilare ha ntse ke palame ka hare, ke ile ka bona mokganni o mong wa sefofane a kgetlebetsa o mong wa mopalami. Ha ke ya e thabela ntho ae entseng ntho e buwang ke batho bana hore ka mona ba o tshwara ba tshwara hantle ha eyo hobane mokganni ona o ile a ba a shapa motho yona haholo ka morao ka mona mokokotlong a ba a mo tshela le ka metsi. Ha ke ya e rata ntho eno e etsahetseng eno, ebile ha ke kgalle le ho palama sefofane seo hape hobane e ka nna ya kgutla e etsahala ho nna taba e jwalo ntho e jwalo e etsahetseng ho yena mopalami o la e ke mo boneng wa sefofane.

Ke ne ke palame bese ke ya Durban, bese eo e leng hore batho ba dula ba buwa hantle ka yona, ke kgalla ho e palama ka le leng la matsatsi ka e palama ra ya Durban ka yona. Ha ntse ke dutse ke ntse ke re bese e ntse e tsamaya ka bona lephela le tswa ka tlasa setulo, e seng lephela le one maphela a mangata a tswa ka tlasa ditulo a tla ho rona mona. Seo se ile sa ntshosa haholo hobane batho ba buwa hantle ka bese ena. Bese ena ha se o ka e palamang hobane ke maphela hohle mona ka hara bese. Ha ke kgalle le ho e palama hape.

Dikotsi tsa tseleng di ba ngata haholo ka nako ya phomolo ya mesebetsi hobane sena se bakang dikotsi tseleng hore di be ngata. Bakganni ba rona ba kganna ba kgathetse, ba bang ba kganna bosiu. Haholoholo dikotsi tsa tseleng di bakwa ke bakganni ba taba e palamisitseng tahi haholo. Ke bona ba ba bakang dikotsi hobane ba tsamaya ka ka lebelo le seng tsela, if ba ka tsamaya ka lebelo la tsela nthwe ngwe le e nngwe e tseleng e ka ba hantle ya bana le tsamaiso e shapo.